Xa ndingumfazi ndimenyiwe ndimenywe ngudadobawo womyeni wam loo nto ithetha ukuba kuya kumele uba ndinxibe iqhiya ndifake iqhiya, ndifake ifaskoti ifaskoti ende .

Mhlobo wam, apha ke kwisizwe sethu sakwaXhosa xa uzohlala nabantu abadala kuye kumele uba uthule umnqwazi. Ukuthula kwakho umnqwazi kukubonisa intlonipho, ubonisa intlonipho ngolo hlobo kuba kaloku apha awuthethi nomntu omdala uthwele umnqwazi entloko.

Kweli xesha langoku akusanxitywa njengakudala. Abantu abangootata kweli xesha banxiba nje, abasanxibi ngokuhloniphekileyo, abasathwali nasentloko kweli xesha langoku kwaye kanti kudala ukuthwalwa ukuthwalwa entloko kwakubaluleke kakhulu.

Kweli xesha langoku oomama abasasihloniphi abasahloniphisi ngolu hlobo babehloniphisa ngalo ekuqaleni. Umntu ongumama ikakhulukazi ungumtshakazi omtsha wayethwala ikhetshemiya. Kweli xesha langoku akusathwalwa kwa ezo khetshemiya.

Ndingakhetha umgidi, xa ndisiya emgidini ndingaqinisekisa ukuba ndinxiba umbhaco wam opheleleyo. Ndinxiba umbhaco opheleleyo xa ndisiya kumgidi emigidini.

Ngokolwazi lwam umntu otshatileyo kumele anxibe ngokuhloniphekileyo ngokuhloniphekileyo. Loo nto ithetha uba kumele anxibe iimpahla ezinde ezivala amadolo ezehla ezantsi kwamadolo kwaye kumele ahloniphise afake laa laa mali efakwayo ngumntu otshatileyo, athwale entloko. Kanti intombi engekatshati yona inxiba nje isikeyiti nje xa isemcimbini, akunyanzelekanga uba athwale, awuthwali xa uyintombi kwaye awuhloniphisi, awufaki ityali anganxiba nje iskipa sakho nesikeyiti sakho uhambe uye emcimbini.

Emicimbini akumelanga ukuba kuvezwe iingalo kuvezwa amabele kuba kaloku ngumcimbi kunabantu abaninzi kunabantu abadala, noba kuba uyintombi okanye ungutshakazi kumele unxibe iskeyiti, awanxibi ibhulukhwe unxiba iskeyiti kwaye uyaqinisekisa uba amagxa awaveli ngaphandle, amabele awaveli ngaphandle.

Indlela enokusetyenziswa ukugcina inkolo nenkcubeko yethu kukuba kufundwe ngazo ezi zinto kwasesikolweni bathi abantwana xa beqala bengena esikolweni bafundiswe ngeendlela bafundiswe ngeendlela izinto ezenziwa ngayo okanye izinto ebezenzeka kudala ukwenzela uba abantu bangalahli amasiko wabo.

Ndingamcacisela umntana ukuba kubalulekile ukuba usazi isiduko sakho ukwenzela ukuba ungathi ungowakwaRhadebe uhambe uyotshata umntu wakwaRhadebe sigqibele ke ngoku sesitshatana sodwa ngathi singabantu bala mazwe angaphandle.

Xa ndinonobeva aba bantwana abo ndingabaxelela ukuba, yhe zintombi umntwana lo angalahlekanga. Xa ezazisa ebiza ifani yakulonina, kulonina kusekokwabo kuba kaloku unina uligazi lakhe kwaye unina akatshatanga, yiloo nto esebenzisa isiduko sikamamakhe.

Kweli xesha langoku abantwana abasayibonisi imbeko kuba kaloku unintsi lwabantu bakudala kwabona sebatshintsha bazenza abantu abatsha. Okokuqala, bahlala nabantwana ezipotini kuselwe utywala. Okwesibini, kutshaywa nabo aba' ntwana. Loo nto ibabonisa ingabantu abadala. Okwesithathu, abantu abadala ngoku abasafuni ubizwa ngentlonipho, umntu sefuna ubizwa ngegama yiloo nto abantwana begqibela bangasabaphi intlonipho okumele babaphe yona.

Xa udibana nomntu efuna ukwakha ubuhlobo uzilanda ufikelele ekugqibeleni xa ukwazi ukufikelela ekugqibeleni kodwa ke kubalulekile ukuba uzilande ukwenzela ukuba uzawubona uba .